Ndi vhona zwi zwa ndeme uri u vhudzise mbudziso dzo no nga u nga u tshi badela, u badelisa hani nga ṅwedzi nga ṅwedzi kana u badela nga dzi vhege. Zwithu zwa u to ralo na zwauri u tshi khou badela, u vha u khou badela zwithu zwa hani, uri dzilafho u tshi ḽi wana u ḽi wana sibadela tshiṅwe na tshiṅwe naa? Kana u na dzi badela zwo khethekanywaho hune wa tea u ya khazwo musi u kha eyo medical aid. Na zwauri eyo medical aid i khavara tshiṅwe na tshiṅwe naa? Kana u tea u inga nga ntha na zwa uri u wana vhugai khare u tshi khou lwala nga nḓila yo kalulaho, ende na zwa uri dzi ofisini dzahone dzi wanalafhi khare u tshi ṱoḓa u amba navho, u fhirisa musi u tshi kho u amba kha lutingo.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri hu vhe na mbekanya mushumo dzine dza thusa vhathu, u vhane vha kho u renga dzinnḓu lwa u thoma, uri vha si dzi dzhenisa zwikolodoni, zwine zwa ḓo guma zwi kho u vha balela. Na zwa uri magumoni vha ḓo guma vha tshi kho u dzhieliwa hedzo dzinnḓu nga dzi bannga. Zwino hezwo zwi vha zwi kho u ita uri zwi kho u fhaṱa vhathu vha lushaka uri vha si gume vha na mathada mahulu u fhirisa haneala e vha vha vha naho murahu. Hezwo zwi thusa na uri vhathu vha kone u aluwa kha nḓivho yavho, uri vha kone u ḓivha uri musi vha tshi ita hezwi vha kande maga afhio, vha tevhele gai u fhirisa u sokou dzi dzhenisa u sa ḓivhi tshithu, u sa pfesesi tshithu

Nga nḓivho yanga ndi pfa vhathu vha tshi ri forex ndi nḓila ya u trader, vhaṅwe vha ri ndi nḓila ya u ita tshelede nga nḓila ya fast. Zwino zwi fana na zwauri u to u dzhia founu yau, wa dzula fhasi, wa ita hezwi zwa u panga tshelete na u dzhia tshelede zwo zwavhuḓi vhuḓi a thi to u zwi pfesesesa zwavhuḓi mara nṋe ndi pfa hu tshi pfi ndi u trader. Hu shumiswa tshelede uri u kone u wana tshelede, u panga tshelede wa kona u wana tshelede nnzhi murahu, ndi ḓivha hu zwezwo fhedzi nṋe

Nṋe nga u ṱalutshedza nga hanga ndi nga ri interest rate ndi nḓila ine bannga yone ya kona u ita bindu ngayo ngauri iwe musi u tshi dzhia, thanwe u tshi kho u dzhia zwigidi zwa fumbili vha ḓo ri kha iwe i ḓo vhuya i futhanu. Zwino u vha u tshi khou badela thanwe nga ṅwedzi tshiigidi tsha fumbili hu no uri i vha yo pangiwa na interest rate nga ngomu hayo ende hezwo zwi thusa uri u badele tshelede ine ya vha fhasi nga ṅwedzi u fhirisa heila ye wa i wana nga khathihi. Zwino ndi vhona uri ndi a zwi ṱalutshedza nga heyo ndila uri interest rate zwi fana na exchange vhukati vhathu vhavhili ende ndi kho u nifha tshine ni kho u tshi toda zwino, iṅwi na tshi vhuisa kha nṋe nga zwiṱuku nga zwiṱuku mara tsho gonya nyana

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu muṅwe na muṅwe a vhe nayo ndindakhombo ngauri i mu thusa hafhanoni khare a dzi wana o bvelelwa nga khombo kana zwithu zwi sa takadziho nga tshifhinga tshi si tshone. A ne a ḓo dzi wana a sinaho masheleni a uri a thusa thusalee nga hetsho tshifhinga, zwino kha re u na ndindakhombo i ita uri u dzule wo fhulufhedzea uri u ḓo wana thuso. Na uri u sa a thu u i wane eyo ndindakhombo, ndi zwa ndeme uri u thome u dzule fhasi, u dzhene kha dzi inthanethe, u ṱoḓuluse, u ṱoḓe u ḓivha uri ndindakhombo ya hone i shumisa hani. Na zwa uri vhathu ine yo no vha thusa yo vha itisa hani, nga nḓila ḓe na musi u tshi ya haningei u i vula hanevho vhane vha ḓo u thusa, vho ndiaḓivha u vha vhudzisese nga maanḓa nga mushumo wayo na zwa uri i to itisa hani uri u so ngo ḓi wana u tshi kho u vula ndindakhombo ine wa ḓo guma u khou lila nga tsha matshelo

Nṋe ndi vhona uri muthu u tea u thanyela uri muthu a ne a khou mu thusa u kho mu thusa zwi zwa ngoho naa. Na zwauri mabammbiri eyo a ne avha na masheleni o ṅwalwa madzina a u nga u fhelela. Nomboro yawe ya basa na uri zwoṱhe zwo dzula nga ngomu nga nḓila yone yone naa. A sa a thu u humbela u shandukisa, ṋamusi a tshi shandukisa u tea u vhona uri zwi kho u shandukiswa zwi tshi kho u iswa kha madzina one kha bannga yone na zwa uri tshiṅwe na tshiṅwe ndi tshawe tshine tshi khou shandukiselwa khatsho. U si shandukiswe ha pangiwa kha bannga i si yone zwa vha zwi ḓo vha thaidzo nga tsha matshelo

Ee, ndo no vhuya nda dzi wana ndi tshi kho u zwi ita, nṋe ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa musi u tshi kho u shumisa luṱingo lwau u fhirisa u to u ya banngani ngauri u tshi swika banngani, u wana hu na dzi ḽaini ndapfu ndapfu. Zwino khare u kho u shumisa luṱingo u to u dzhena kha lutingo lwau wa ya kha bannga iṅwe i ne wa i shumisa, wa panga dzi nthu dza dzi nomboro dza bannga, hetsho tshikolo u tshi fhedza wa rumela masheleni, yone bannga i ḓo u vhonisa uri vho rumela masheleni one one. Vho rumela kha tshifhio tshikolo, i a ṅwala bannga, ndi vhona zwi zwa khwiṋe zwi tshi lelusa zwi tshi fhungudza na tshifhinga tshine muthu a ḓo tshi dzhia a tshi kho u ya banngani uyo bannga hayo masheleni

Nṋe nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri muthu u tea u sedza zwa uri dzi interest dzine a tea u dzi badela murahu musi o no wana heyo masheleni, dzi shumisa hani na zwa uri ndi ifhio bannga ya khwine ine a nga ya khayo musi a tshi humbela masheleni. U tshi vhona zwa uri bannga heyi mbadelo ya hone a i to u vha ya nṱha nṱha na zwa uri a nga i kona nga miṅwaha ifhio na zwa uri muthu u tea u ḓivha zwa uri musi a tshi ya u humbela masheleni u tea u vha a na credit credit score ya vhuḓi yo imaho ngauri. Na uri u tshi ṱoḓa nnḓu ya u thoma u tea u ḓivha zwa uri heyi nnḓu ine u khou i renga ndi nnḓu ine u kho i funa na zwa uri u tshi i badela u ḓo i badela nga nḓila ḓe

Musi muthu a tshi ṱoḓa u bvisa masheleni a cash send hu ṱoḓea nomboro ine wa vha wo rumelwa nga hoyo muthu, nomboro heyo i vha i C namba ine wa ḓo i panga hezwila u tshi swika banngani. U tshi fhedza u panga heyo C namba u, i ya u bvisela hune wa tea u panga hone phini, wa panga phini yau. Heyo phini i vha i kho u ita uri iwe u kone u wana masheleni a u. U tshi fhedza u panga phini, masheleni a u a ya bva, zwino nṋe ndi vhona uri a zwi tu u konda nga u to u ralo. Zwo leluwa u tou panga C namba na nthu na phini fhedzi, ndi zwezwo zwithu zwivhili

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri zwi ita uri muthu a si dinalee khare khanwe o fhelelwa nga mushumo, a tshi ṱoḓa mbuelo dzawe uri a zwi ḓivhe zwa uri u tea u ya gai kana u tea u zwi itisa hani. Zwi dzi nga musi kha re hu nne so ndo fhelelwa nga mushumo ndi tea u ḓivha zwa uri ndi ṅwalela nnyi, ndi ya kha muthu u fhio a ne a ḓo nthusa uri ndi kone u wana mbuyelo dzanga. U fhirisa musi ndi fhelelwe nga mushumo kana ndi vhe ndi kho u ya ḽivini ndi sa ḓivhi zwauri ndi zwiitisa hani uri ndi kone u wana masheleni anga ndo dzula hayani, zwi vha zwi nga nḓila iṅwevho musi ndo sokou dzula ndi sa ḓivhi zwa uri ndi kwame nnyi kana ndi fare nnyi nga luṱingo a ne a ḓo kona u nthusa.

Ndo no vhuya nda dzi wana ndo kwamea tshiḽa tshifhinga ro xelelwa muṱani, hezwo zwithu zwi vha zwi si nga nḓila ya vhuḓi ngauri u wana muṱani ro vha ri si na manwe masheleni a thungo e ra vha ro a vhetshela uri musi hu na tshiwo ri ḓo shumisa one. Ra ro ra ro vhea fhulufhelo ḽashu lothe kha heneyo phoḽisi uri ndi yone ine ya ḓo ri thusa musi ri na tshiwo hayani, zwino ra dzi wana ri sa tsha kona u wana thusaleo, zwa ita uri ri imise mushumo. Mushumo wo dzhia vhege mbili uri u vhe hone ngauri ra ro lindela dzipholisi vha tshi kho u ri vha kha dzi ita dzi ṱoḓuluso. Hezwo zwithu a zwo ngo ri fara zwavhuḓi sa vhathu vha muṱa, zwo ita uri ri ri pfe vhuṱungu ho engedzedzeaho u fhirisa hovhula vhuṱungu he ra vhupfa musi ri sa a thu u ṱangana na hezwi zwithu zwa dzipholisi

Ndi vhona zwivhuya zwa u nanga puḽane ya muṱa woṱhe hu uri kha puḽani ya muṱa woṱhe u vha u tshi kho u badelela muthu muṅwe na muṅwe nga haneyo masheleni a ne wa vha u kho u a bvisa. U nga khare u tshi kho u bvisa two hundred nga ṅwedzi i vha yo katela muthu muṅwe na muṅwe u fhirisa u tshi kho u badela heneyo two hundred yo katela iwe u woṱhe. Zwi amba zwa uri u tea u bvisa masheleni manzhi uri u kone u panga havho vhaṅwe vhathu kha puḽani ya muthu muṅwe na muthu muthihi. Ya muthu muṅwe na muṅwe ndi yone ya vhuḓi na zwa uri i ita uri zwi leluwe kha ro bvelela tshiwo muṱani uri u kone u kwama heneyo pholisi nnthihi u fhirisa uri u kwame dzi dzinzhi dzinzhi nga tshifhinga tshithihi. Zwi vha zwi kho u ḽa na tshifhinga zwi ita uri na vhathu vha kanganyedzee, u fhirisa uri u badela masheleni kha heneyo phoḽisi nthihi yo no katela muṅwe na muṅwe, tshiwo tshi hone u founela heneyo u fhirisa u founela zwine zwa ḓo u kanganyisa

Pulane ya mbulungo i thusa nga uri vhunzhi hadzo dzi vha dzo khavara zwithu zwi no nga bogisi la mufu, zwiḽiwa, zwiṋamelo na zwiṅwe zwiṱukuṱuku na zwa uri i thusa uri kha re mbulungo yo no fhela, vhathu vha muṱa vha a kona u wana masheleni maṱukuṱuku uri a kone u vha thusa nga u tshila. Zwino hezwo zwi ita uri muthu a si vhe na mutsiko muhulu uri u thoma ngafhi u wana dennde ngauri pulani i vha yo khavara dennde na zwidulo. U wana uri a u dinalei uri bogisi, masheleni ndi ḓo a wanafhi nga uri tshiwo tsho bvelela a tshi ḓi tsha amba uri ndi kho u ḓa tshi sokou bvelela. U wana iwe u so ngo pulana, u so ngo vhea zwithu tshelede thungo ine ya ḓo u thusa, hezwo zwi ita uri muthu a kone u sedza mushumo mushumo wawe a so ngo sedza zwiṅwe zwa thungo

Nṋe ndi vhona muthu musi a tshi ya banngani a tshi kho u ṱoḓa u ita khumbelo ya masheleni, u tea u vha o fara basa yawe, o fara bank statement tshawe kana nthu ipfi mini? Payslip yawe u vhonisa uri u ya shuma u ḓo kona u badela hayo masheleni murahu. Ndi vhona hu zwezwo zwithu zwivhili, basa na bank statement kana payslip u vhonisa uri ndi mudzulapo wa fhano South Af wa fhano Afrika Tshipembe na u vhonise uri u na nḓila ya u badela hayo masheleni murahu. Na zwa uri musi vha ḓo ṱoḓa u sedza na credit score yawe, zwine vha nga kona u sedza kha mitshini ya haningei, zwino tshihulu hulu ndi basa na payslip kana bank statement

Musi muthu o kundelwa u badela medical aid yawe, zwi amba zwa uri dzilafho a nga si kone u ḽi wana ngauri u fhirisa u badela zwi amba uri dzilafho a u ḽi wani. I a a khathulo u shuma medical aid, hezwo zwi amba zwa uri khare u tshi kho u ya sibadela, u tshi kho u lwala, u tshi kho u ṱoda dzilafho, zwi amba zwa uri u tea u bvisa masheleni a tshi kho u bva tshikwamani tshau kana vhathu vha nga si kone u u lafha. Hezwo zwi amba uri tshifhinga tshoṱhe iwe kha re wa balelwa u badela medical aid, u nga si kone u wa u lafhiwa u swikela musi u tshi yo i badela masheleni ayo a ne u kho a koloda one kana kha re u nao thungo wa shumisa zwi re tshikwamani tshau.

Nṋe ndi vhona nga u vhona hanga ndi vhona uri UIF ndi ndindakhombo zwavhuḓi vhuḓi ya vhashumi, uri musi kha re zwa itea muthu a fhelelwe nga mushumo kana a vhe a ḽivini kana o dzhia maḓuvha fhedzi a u dzula hayani. A vhe a na nḓila ine masheleni a ḓo dzhena ngaho nga uri yone i vhidzwa upfi Unemployment Insurance Fund, ndi vhona vele i ndindakhombo ya vhashumi ya uri vha kone u wana masheleni kana zwiṱukuṱuku kha re vha na tshikhala kh re ho swika tshifhinga tsha uri vha si kone u shuma kana hu vhe hu na zwe zwa itea khae a vhe na ndindakhombo ine ya ḓo mu thusa.

Nṋe ndi vhona zwi so ngo kwama lwendo lwawe zwavhuḓi naho ndi sa a thu u vhuya nda pfa nga ye hoyo muthu mara ndi tshi pfa ndi tshi sedza ndi vhona lwendo lwo lwa u renga lu so ngo kwamea zwavhuḓi nga uri zwi amba uri credit score yawe yo mbo dzi tsela fhasi. Ndi vhona u nga ri hoyo muthu o vha e muthu a na zwikolodo zwinzhi zwinzhi, zwino hezwo zwo fara uri zwo ḓa zwa guma uri a balelwe u badela. Zwa mu konḓela lwendo a vho guma huṅwe a sa kho u kona u badela zwavhuḓi